Njengo mphathi wepulazi, into engayenza okokuqala ukuthi sikwazi ukuthenga amamaski. Lawo mamaski uzokwazi ukuthi ukwazi uwagcoke. Siphinde sithenge namaglavu, amaglavu nawo uzokwazi ukuthi uwagcoke uma usebenzisa lama phoyizeni. Siyazi ukuthi imaski nama-gloves azokwazi ukuvikela izisebenzi ukuze zingabangelwa izifo.

Ukuze uhulumeni akwazi ukuthi asisize ukuze sixazulule izingxabano zamanzi, kuzomele esebenzise indlela entsha yangaphesheya ibizwa, Water Generating System. I-Water Generating System iyenza ukuthi amanzi abeze-recyclable nokuthi amanzi angapheli endaweni. Futhi enye indlela ukuthi uhulumeni angakwazi ukuthi akhe amadamu wamanzi, ukuze uma kunetha ngesikhathi semvula sikwazi ukuthi sibe namanzi.

Kule sikhathi esiphila kuso, indima engenziwa i-automation ekubhekaneni nokushoda kwabasebenzi ukuthi kungasaholiwa amalayini emashobhu, ukuze i-automation isebenze. Njengoba siyibona nasemabhanki, asisadingi abasebenzi emabhanki ukuthi basisize ngoba yonke into emayelana nobhanka ukuthi sikwazi ukuzenzela izinto ngama-banking apps ethu.

Ngikhe ngacabanga ukuthi kungabanjani ukuziphilisa ngokulima, izitshalo engafisa ukuthi ngizilime, izambane, obhontshisi, ithanga nekhabishi. Ngiphinde futhi ngilime ney'hlahla, ezamapiyeri ney'hlahla zama-apula. Kungaba mnandi kakhulu, ngiphinde ngilime nommbila ukuze ngikwazi ukugaya ngikwazi ukuzenzela ipapa.

Izinhlobo zemifino ezitshalwa endaweni yangasekhaya namaphethelo ummbila. Sigcwele ummbila ispinashi, phinde futhi kukhona ispinashi nokhabishi. Kakhulu nje kugcwele ummbila ngasekhaya.

Ukunakekela izindwangu zoboya ukuze zivinjelwe ukushwabana nokulimala, into nje ekumele uyenze ukusebenzisa ihangara usebenzise ihangara. Enye indlela ukuthi ube neplastikhi khava, ey'zokwazi ukuthi izivale kahle lezoy'ndwangu, uphinde futhi ungazigoqi. Wenze kahle ukuthi zingagoqeki and zihlale kahle futhi ekhabetheni.

Kuley'nkathi siney'ndawo zokubeka imilimo yethu. Zibizwa, ngesiNgisi zibizwa ngokuthi ama-Silos, Ama-Silos sikwazi ukustora ukudla kwethu. Ngaloko kudla kwethu singakwazi ukuthi, sibhalanse ukukhiqiza kokudla nezinkonzo zokwamukela izivakashi. Siyazi ukuthi kulawo ma-silos sizo bhalansa kahle ukudla kwalelo pulazi, nokudla kwezivakashi.

Ngolwazi lwami, izitshalo ezingadingi amanzi amaningi, izitshalo zase nhlabathini ezinjengo, bhatata, ezinjengo bhontshisi. Njengezinye futhi iy'tshalo engazibala, ubhontshisi kakhulu awudingi amanzi amaningi, udinga nje ukuthi uzinethisele kanye ngeviki or kabili ngeviki ukuze zizokwazi ukukhula.

Izinselele ezithile ezihlobene nesimo sezulu engizilindele yilezi engaziyo ukuthi. Imvula ayisani njengoba yayijwayelekile, ngenca kuthiwa ngesiNgisi, ama-gases that are in the atmosphere. So, ukuze izinto sikwazi ukuzilungisa, kumele nje sizifundise ngokuthi, izulu liyana alisani ngokufana sekushintshe ney'nyanga elina ngalo. Singazijwayeza ukuthi sikwazi yiziphi iy'nyanga elina ngalo kakhulu ukuze sizokwazi ukushintsha nathi.

Inkomo izala imile, iqala ngezinyawo zomntwana wayo. Ceda makuphela ukukhitshwa izinyawo, phinde kuphume isifuba nenhloko. Ekugcineni, kuze kuphume wonke umzimba wengane yayo.

Kula malanga kuthengiwa o-Jojo tank. I-Jojo tank ikwazi ukuncedisa umphakathi ngamanzi masewaphelile or ngamanzi mawangekho . Emalokishini kusetshenziswa o-Jojo tank kakhulu, kulezi khathi esikuzo.

Into engayenza ukuze ngihehe intsha yangasekhaya ukuthi, sibe ngesiNgisi kuthiwa ama-free clinics wokufundisa intsha ngokulima nangemisebenzi yolimo. Njengoba sibafundisa ukulima nemisebenzi yolimo, kukhona abazokuthanda ukusebenza ngokulima.

I-hydroponic inkinga ebhekene nawo kakhulu lana Afrika, i-loadshedding, ukuhamba kogesi. Ukuze ukwazi ukuxazulula leso simo kuzomele uthenge ojenereytha azokwazi ukuthi uma kungenagesi isebenze kahle i-hydroponic system yakho.

Izinto ezinhle ngayo i-hydroponic ukuthi ayisebenzisi amanzi amaningi, kodwa into embi ngayo ukuthi kuyadura ukuze uqale ukuba ne-hydroponic system.